Kuqakatheke khulu kwamambala ngoba esikhathini sanje kusebenza imali khulu into enye nenye iyathengwa into yamahala ayisekho yingakho ngithi ikhambo lidinga imali eyaneleko.

Into edla imali khulu nawunekhambo ziinkhwelo, iinkhwelo zamalanga la ziyabiza khulu kwamambala begodu angeze wazi bonyana lapho oyakhona iinkhwelo zakhona zibiza kangangani.

Ngingamupha iseluleko sokobana ngaphambi kokobana akhambe aye ekhambeni lakhe ahlale phasi abhale phasi izinto zakhe azozisebenzisa begodu eziqakatheke khulu isaluleko engamupha sona ngengiso leso sokonga imali.

Ngaphambi kokobana ngisuke ngikhambe ngiye ekhambeni lami ngihlala phasi ngiqale okubalulekileko engizokwenza ngiqalene nokungaka balulekile yingakho ngingaba nekinga kwezinto ezitjhugulukako nesikhathi.

Kungaphazamiseka khulu kwamambala ungathola bonyana uzitjela ukuthi uphethe imali eyaneleko kanti awa iyatjhoda ngoba imali yangaphandle ingaphezulu kunemali yala ekhaya, lokho kungakuphazamisa khulu ekhambeni lakho langaphetjheya.

USuhla imalakhe ibe yincancani khulu nakafika e-Amerika ngebanga lokobana imali yange-Amerika ingaphezulu kunemali yeSewula Afrika yingakho imalakhe ibe yincancani. Imali ye-Amerika inamandla ukudlula imali yeSewula Afrika.

Ngingamuyelelisa ngithi ngaphambi kokobana asuke aye ekhambeni lakhe akahlale phasi aqale bonyana isiphaphamtjhini sizakufuna malini begodu nala ayokulala khona emawotela kuyokufuneka malini ngaphambi kokobana akhambe lokho kungamenza bonyana onge imali ayisebenzise nangendlela elungileko.

Ngingamuyelelisa ngithi kuye angakhambi akhulumilisa abantu ongabaziko nofana athembe umuntu ongamaziko nakafuna into aziyele yena ngokwakhe.

Ngibayelelise kibo ngithi nabafuna ukwenza into ephathelene nemali baqhumane neembhanga zangapho e-Tariyana bazobaqhazela kabanzi bonyana imali ibalwa njani nofana isebenza bunjani yangenarheni leyo.

Kukokobana ukwazi bonyana uyisebenzisa bunjani begodu ungeze watlhayelelwa yimali ekhambeni lakho.

Ziintjhijilo zokobana basuke batjhodelwa yimali yendawo leyo nabafika lapho ngokobana azange benze iphenyo ngemali yenarha leyo ufumaneka umuntu utjhodelwa yimali ibe yincani ngebanga lokobana imali yenarha leyo inamandla kangangani iintjhijilo ngengilezo.

Kubangelwa mnotho welizwe lelo uthola bonyana umnotho welizwe lelo uphezulu ukudlula umnotho weSewula Afrika yingakho iranda lingalingani neponde ye-Britain.

Iye, kukatelelekile bonyana azi iimbalo nofana angathola umuntu osebenza emazikweni weemali abawe irhelebho khona kodwana ngokuya ngami kukatelelekile khulu kwamambala ukwazi iimbalo.

Kokobanyana ungazithola utlhayelelwa yimali ngebanga lokobanyana imali yala ekhaya eSewula Afrika, ukuya enarheni leyo oyakhona nofana oyakiyo, ibayincani iyakutlhayelela. Kungebanga lokobonyana i-value yenarheni leyo oyakiyo iphezulu ngokweranda, okudlula yala ekhaya.

Ngibona bonyana ziinkhwelo ziinkhwelo. Iinkhwelo nawukhambako, ukhwela isikhwelo sinye, uhlike, ukhwele esinye, uhlike, uyoze ufike la uyakhona, akusimnandi. Zihlukahlukene iinkhwelo ngokweemprayisi, ngokuhlukahlukana kwazo, kudla imali enengi. Ziinkhwelo, ziinkhwelo ezidla imali enengi.

Ngingamupha izeluleko zokobonyana ngaphambi kokobanyana akhambe aye ekhambeni lakhe, ahlale phasi alihlele, abone bonyana uzokusebenzisa imali engangani begodu angakhambi athenga izinto endleleni.

Ngilandela ikambiso yokobanyana ngenze iphenyo qange lokobonyana iinkhwelo zalapho engiyakhona, engizozisebenzisa zizongidla imali engangani. Ngisebenzisa umaliledinini wami, ngenze iphenyo ngalokhu okubizwa ngesikhathi sanje okuthiwa yi-inthanethi, ngaphambi kokobanyana ngikhambe. Ngihlela ikhambo lami ngokusebenzisa umaliledinini, ngisebenzise i-inthanethi.

Kungaliphazamisa khulu lokho kwamambala. Ungazithola usengozini ekulu khulu kwamambala yokutlhayelelwa yimali ngembangela yokwehla kweranda nokunyuka kweranda. Ukwehla kweranda kungenza bonyana imali yakho enarheni yangaphandle uzithole ikutlhayelela.

Ngingamuhlathululela ngithi kuye uSuhla, iranda lange-America liphezulu ukudlula iranda langeSewula Afrika nofana imali yange-America inamandla ukudlula imali yeSewula Afrika, kungakho utlhayelelwe yimali. Uyibale khulu kwamambala imalakho yingakho ifike e-America yabayincancani. Uthola bonyana usuka ne-twenty randa ngapha eSewula Afrika uya nge-America, nawufika e-America uyithola bonyana ingange-ten randa, kungakho imalakho ikutlhayelele, ibeyincancani, azilingani ngakwamandla.

Ngingamyelelisa ngokobanyana ahlale phasi enze iphenyo ngaphambi kokobanyana asuke akhambe, aye enarheni leyo ayakiyo. Aqale bonyana isiphaphamtjhini sizakudla imali engangani nalapho ayokulala khona ehotela kuzokudla imali engangani, lokho kungamongela imali nofana kamazise bonyana kufanele asebenzise imali engangani.

Kokobanyana aye eentolo ezikulu ayokufuna isizo khona ezifana ezifana nabo-Shoprite, Checkers nezinye, ayokuthenga khona amathikithi wakhe wokukhwela iimphaphamtjhini kanye neembhesi. Angathembeki umuntu nanoma ngubani ahlangana naye ngaphandle, angamaziko abawe isizo kuye.

Ngingabayelelisa kokobanyana nabafika endaweni yase-Tariyana, baye emazikweni weemali nofana lapho ebayokutjhugulula khona imali yabo, babawe bonyana babarhelebhe ukubala imali nokobanyana babafundise bonyana ibalwa bunjani. Ngaleyondlela, bangaphepha khulu kwamambala, babenelwazi.